Into engenza ukuthi ngikhethe ukuhamba ngebhasi kunokuba ngihambe nendiza noma ngezinye iy'ndlela zokuxhumana ukuthi ibhasi liphephile futhi lihamba ngokucophelela emgaqweni. Okunye futhi ukuthi ibhasi alibizi kakhulu njengalezinye izindlela zokuhamba njengebhanoyi noma indiza. Ibhasi angeke futhi libe nezinkinga ezinkulu noma eziningi emgaqweni.

Into engingayenza uma kungase kufe ibhasi engihamba ngalo, ngihambe uhambe olude, ngingenza isiqiniseko sokuthi ngiyabheka ukuthi indawo engikuyona iphephile yini. Ngibheke nokuthi abantu enginabo engigibele nabo ibhasi bakhombisa yini ukuthembeka nokuthi akusibo abantu abazongenzakalisa kokubi. Uma ngizizwa ngingaphephile, ngingathatha ucingo lwami ngishayele ekhaya, bathumele imoto izongilanda. Noma ngingafonela amaphoyisa aseduze nala engikhona afike azosisiza uma kuwukuthi alukho olunye usizo esilitholayo.

Ngibona kukuhle kakhulu ukuthi kube khona izindlela zokwazi ukubhukha amathikithi ebhasi kwi-internet. Lokhu kusiza abantu abangahlali eduze kwezindawo noma kweziteshi zamabhasi ukuthi bakwazi ukuthola amathikithi abo ngesikhathi. Kuphinde kusize laba bantu abangakwazi ukuhamba kahle ukuthi bangayi koma kolayini abade eziteshini zamabhasi befuna ukuthenga amathikithi. Kuyasiza futhi nokuthi bakwazi ukuthola amathikithi ngesikhathi kuyasiza futhi ukuthi nendlela zokukhokha, ukukhokhela lelo thikithi lebhasi, usuyakwazi ukususa imali ekhadini lakho noma kwibhange lakho ngqo, ukhokhele ithikithi lebhasi. Akusadingile ukuthi uphinde ubamba omunye ulayini ukhiphe imali ukuze uzokwazi ukuyokhokhela ithikithi lebhasi

Mngani wami, ngifuna ukukuthembisa namhlanje ukuthi ungasabi ukusebenzisa amatekisi. Nginesikhathi esinde ngisebenzisa amatekisi ngikhule ngisebenzisa wona, namanje ngisawasebenzisa. Into ebalulekile uma ukugibela itekisi ukuthi ube nenhlonipho, uhloniphe umshayeli, uhloniphe nabagibeli. Ngalokho-ke ngisholo ukuthi, umshayeli uma uzomuhlonipha angakwazi ngisho ukukusiza uma ungasazi istobhi uzokwehla kuso, akutshele mase kufanele wehle. Akutshele ukuthi shone ngakephi ukuze ufinyelele la oyakhona. Kanye nabantu abagibele etekisini, uma ungabuza koseceleni kwakho, angakwazi ukukutshena isitobhi sakho la owehla khona. Aphinde akuyalele ukuthi shona ngakephi uma ufuna indawo ongayazi. Okubalulekile ukuthi kufanele ubheke umuntu ombuzayo nokuthi ubuza kanjani into oyibuzayo. Uyibuze ngokuhlonipha, uyibuze nangokuhlakanipha.